Xi i ku va loko xipano xin'wana na xin'wana xi sungula ku tlanga bolo xi yimbelela risimu ra rixaka ra tiko ra rona naswona ku na mindhavuko yo hambanahambana leyi va yi kombisaka ehenhleni ka ku va va karhi va va endla migingiriko ya laha va humaka kona etikweni.

Ndzi nga va hlohlotela hi ndlela ya leswaku na loko vo ka va nga wini a va yi mahlweni va tlanga va ti nyika matimba va tiya tanihi xipano va nga tshuki va hela matimba hikuva va va va kanganyiseka hi swin'wana na swin'wanyana a va yimi va va tlanga ntlangu wa vona hi ku va Va ti yimiserile.

Dyondzo i ku va u nga tekeli leyi u phikizanaka na yena ehansi hikuva a wu tivi ku ri eka siku ra mundzuku ri ku khomile yini swi nga ha endleka yena a ya a ya hlula ku tlula wena leswi u nga ti byela ku ri wena u ta hlula hikuva yena wa nonoka.

mitlangu ya ku fana na rugby na mitlangu ya ku ya khirikete a yi fanele va kona exikolweni ku ri na vana va kota ku dyondza hi ta mitlangu ya leyo va nga voni mitlangu na ku dyondza ta mitlangu eka thelevhixini ntsena.

I ku va vantshwa va tinghenisa eka swa ti vutiolori swa miri ku nga va ku tlanga bolo ya milenge ku nga va ku tlanga netibolo loko ku ri vanhwanyana ku nga va ku tlanga e volley boll ku nga va ku tlanga ekhirikete hi swin'wanyana swa leswi swi nga na pfuna eka mianakanyo na na ku va swi pfuneta evantshwa hikuva va va hambana ekule na swa timhaka ta swidzidziharisi.

Ndzi nga va hlamusela leswaku va fanele va joyina ntlangu wa bolo ya milenge leswi swi ta endla leswaku va ti endlela vunghana naswona swi ta endla leswaku va oloveriwa ku va va endla vunghana naswona swi ta tisa ku antswa ehenhleni ka vutomi bya vona laha loko valava empfuneto wa swilo swo karhi va ta kota ku vulavula.

Ndzi nga n'wi kombisa leswaku u fanele ku endla vutiolori byo tsutsuma na vutiolori byo tlanga netibolo ya vaxisati.

I ku va mitlangu ya ku fana na rugby na mitlangu ya ku fana na khirikete na yona yi fanele yi tlangiwa eswikolweni ku va yi antswisa vuswikoti bya hina na ku kombisa leswaku hina ha swi kota ku va hi seketelana naswona tanihi xipano hi fanele hi tirhisana ku nga ri ku munhu a tlanga a ri wexe.

Ndzi va na ingaku a ku ta va Doctor Khumalo leswaku ndzi kota ku n'wi vutisa hi vito vuswikoti bya yena byo byo tlanga naswona na ku va va hetelela va wina va swi kotisa eku yini.

I ntlangu wa netibolo ya swa mavoko hikokwalaho ka leswaku na mina a ndzi ri n'wana wa mitlangu wa vona naswona a wu ndzi hlohlotela leswinene a wu endla leswaku na mina ndzi va na na ku navela ku ri hi rin'wani ra masiku na mina onge ni nga va mutlangi wo va xinduma wa netibolo.

A ndzi ta lava leswaku a ndzi dyondzisa hi ta matlangelo ya wena ya bolo na leswaku tithekiniki ta wena leti u ti endlaka xana u swi kosisa u swi kotisa ku yini naswona u nga u nga ni nduduzela njhani ku ri na mina loko ndzi karhi ndzi mi langutile ongeti na mina na mina siku rin'wana ni ngo va mutlangi wa ndhuma wa bolo ku fana na wa yena.

Ku tirhisana tanihi ntlawa swi na nkoka hikuva ha seketelana naswona swi endla leswaku hi va hi va khomana tanihi vun'we tanihi xipano leswaku hi kota talela hi ta hetelela hi kota ku va hi hi prepare hi hi kotisana ku va ha hi ya kuma xidlodlo lexi xi hi yimeleke.

Swiphiqo leswi a nga ta langutana naswona van'wana va nga ha va va n'wi tekela ehansi van'wanyana va nga ha hanga va va va solasola ku u ta endla yini a ri lontsongo so, van'wanyana va nga ha endla leswaku va n'wi monyamonya kambe loko yo tirha na ku va hi langutana na ku va hi seketelana swi nga hetelela swi va swi hi endle xipano xa kahle.

I xipano xa bolo xa Kaizer Chiefs lexi hi minkarhi ya ku tala va hlangana na vatlanga na Pirates laha va tshamaka va va phikizana nkarhi wun'wanyana u kuma ku xidlodlo xi teka hi liya team rin'wana xidlodlo xi teka hi li ya team i ku va kombisa vuswikoti bya vona lebyo hambanahambana lebyi kokaka rinoko leswaku langutani hi le ku endleni ka yini.

A ndzi ri na malembe ya khume ni ntlhanu ina, ndza swi kota ku yo tlanga naswona ndza tsaka loko ndzi wo tlela.

I ku va loko hi tlanga mitlangu ya kufana na swipano swa bolo hi fanele ku tlanga tanihi xipano tanihi vun'we leswi swi endla ku ri hi kota ku aka vuxaka na vunghana.

Mbuyelo wo famba enkoveni dyondza ri ta winaka hileswaku hambi u endla yini na yini leswi u swi endlaka swi nga vavanoniwangi hi lerin'wani ra masiku swi ta paluxaka swivona hi mani na mani.

Entlangu wa khirikete e i ntlangu wa kahle lowu dyondzisaka vana na ku va loko u langutile matlangelo ya wena ya hambanile na mutlangi na matlangelo ya xipano xa bolo hileswaku ku wona hi lawa ya ku hoxa bolo kutani va kota ku bowl-a ene swin'wanyana swo hlohlotelo leswiya swa ku u kota na ku wina.

Mina ndzi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge ndzi vona ku ri na nawu wa kahle naswona a va tlangi hi Ku robhana va tlanga kahle va aka vuxaka na vanhu van'wanyana.

I ku va va nga fikeleli ethikithi ra vona ra ku nghena estadium hikuva u kuma ku ri mathikithi ya hela naswona eka lava va nga fikeleriki ndzi vona swi nga ri kahle hikuva vona a va kumi nkarhi wa ku ya vona bolo.

Mina ndzi tsakela Messi ndzi tsakela ku ri hi rin'wana ra masiku ndzi nga hlangana na yena ndzi n'wi tiva ndzi rhandza matlangelo ya yena ya bolo naswona minkarhi hinkwayo loko a tlanga i xipano lexi a tlangelaka xona xa wina.

Mina ndzi vona swi va dyondzisa evuxaka va kota ku tivana na vanhu van'wanyana naswona ndzi vona swi nghenisa mali loko u ya tlangela emitlangu ya le handle.

Eka swikolo swa le makaya va tekela ngopfu ntlangu wa bolo hikuva i ntlangu lowu va kotaka ku va va kuma ku va wu ri na ti-resources ta ku ku ri vana va kota ku tlanga naswona i ntlangu lowu endlaka leswaku vana va kota ku wu tlanga nkarhi wihi na wihi lowu va wu lavaka ha wona naswona ti-resources ta ku va va tlanga hi tona a ti pfumaleki swinene na girawundi yi tshama yi ri kona swinene.

Nkarhi wun'wanyana i ku va u tirhisa inthanete ku va u promote-a swixavisiwa swa wena nkarhi wun'wanyana i ku va u fika u yima e tirenkeni laha ku nga tala vanhu kutani u kota ku va u xavisa e swilo swa wena leswi u xavisaka swona leswi swi ta endla ku vanhu va kota ku tiva hi ta bindzu ra wena.

Kufana ni swa mitlangu ya bolo na swa ku tsutsuma hi swin'wana swa swona leswi nga na ku pfuxa eka ikhonomi ya Afrika-Dzonga.

I ku va Suzan loko a heta esikwini rin'wana na rin'wana a nga ha baka magwinya ya yena kutani a yima laha mathekisi ma yimaka kona kumbe etirhenkeni laha mani na mani a kotaka ku hundza ha kona laha va kota ku va va vona hi ta bindzu ra yena naswona leswi ta endla leswaku vanhu va kota ku va va karhi va xava eka yena.

ku laveka bolo naswona ku laveka na kit yo mbala naswona ku laveka ta leswiya swo tshala girawundi ya vona leswaku yi tikomba leswaku va fane va tlangisa ku yini ku laveka na na referee xilo lexi tirhisaku hi referee ku va xi va rhefa.

Mhaka ya mitlangu yi va endla leswaku va va na ku navela ku eka siku ra mundzuku ni nga ha va ni tlangela xipano xi hi xa bolo ndzi nga ha va ndzi ku kota ku va ndzi rhangela hi ndlela yo karhi hi leswi swi va pfunaka swona va va na nkhinkhi na ku va va va na xivono xa leswaku mundzuku va fanele ku va yini.

U nga ha endla eka online kumbe eka ti-Facebook-u laha mani na mani va hungasaka kona laha va nga ta kota ku va va vona e ntirho wa wena va kota ku support-a.

Loko mitlangu a yi ri nga ri na vurhangeri a ku nga ta va na ku hlangana kambe ku fane ku va na vurhangeri lava kotaka ku rhangela i mitlangu ya karhi leswaku ku va na na ku va na ku seketelana na ku va ku va ku ri na ntirhisano ku ri mani na mani a nga ti endleli swa yena kambe ku landzeriwa leswi varhangeri va vulaka swona.

Swi na nkoka swinene hikuva swi endla leswaku ku nga vi na vugevenga naswona vana va nga ti nghenisi eka swivangelo swa tidzidziharisi naswona swi endla leswaku e muganga wu khomana ha mavoko na ku seketelana.

Xa khutaza swinene hikuva swiendlakalo swa mitlangu swa matiko yan'wana a swi nge fani swa mitlangu ya matiko ya hina hi vona hi ta ndhavuko wihi na wihi na loko va sungula ku tlanga laha va kombisaka ta ndhavuko ya le matikweni ya ha vona naswona swi endla leswaku hi va na ku navela na ku la ku ta dyondza hi ta mindhavuko ya .

Ndzi vona ingaku mfumo wu nga yendla leswaku ndhawu yo tlanga ya swikolo swa mfumo na yona yi va yi endliwa yi fana na tindhawu ta swikolo swa swa swa swa swa swa tiphurayivhete hikuva nkarhi wun'wanyana ku na swipotso swin'wanyana kumbe mitlangu yin'wanyana e vana va hina a va koti ku yi endla loko va tshame matikoxikaya hikuva hikwalaho ka ku va xiyimo xa ndhawu yeleyo xi nga fit-i eka xi ka xi ka xi ka xi eka ntlangu wo karhi tanihi rugby yi lava laha ku nga byariwa byasi lawn leswi hi swi vitanaku lawn ku tshama ku ri kahle na girawundi leyi vana va fane ku tlanga yona e mitlangu ya ku fana na bolo yi fane yi tshama yi hlayisekile swa ku yi va busy kambe ka tindhawu ta swikolo swa mfumo wa xikolo yi va yi nga hlayisekanga.

Xa yi khumba hi ndlela yin'wanyana hikuva nkarhi wun'wana ku va ku ri swa mitlangu leyi khumbaka leswaku hi fanele hi tlanga na vanhu va le matiko mambe laha ku nga va ku va ka na swidlodlo leswi swi kumiwaka kambe nkarhi wun'wanyana hi vona vanhu va mitlangu ya le matikoxikaya ku va ku ri vona lava va tlhelaka va biwa hikwalaho ka ku va pfumala ti-resources ehenhleni ka swa mitlangu.

Ndzi nga endla leswaku ndzi lulamisa rivala ro tlangela bolo ya milenge leswaku ri va ndhawu leyi nga ya kahle kumbe leyi hlayisekeke eka vaakatiko naswona ndzi nga endla leswaku rivala re rero ri va ndhawu ya kahle leyi mani na mani a nga ta yi tsakela loko ku fane ku tlangiwa swa mitlangu, loyi a nga ta va na ntlhontlho na ku navela eku ya eka ndhawu ya kona.

I ku va hi seketela vana lavatsongo leswaku va tinghenisa eka mitlhontlho ya ku tlanga bolo, khirikhete, ku tsutsuma hi tlhela hi va nyika e ti masagwati ku kombeta leswaku hi lava ku ri va va na miehleketo ya kahle hikuva va to endlela vuhungasi hikwalaho ka swilo swa swi-sports.

Swi endle leswaku weekend ya mina yi tsakisa swinene hikuva loko ni karhi ni tlanga e mitlangu ya bolo ya milenge ndzi endla leswaku ndzi endla vutiolori endzeni ka miri wa mina naswona swi endla leswaku na mina hi rin'wana ra masiku ndzi navela ku ya tlanga tlanga .

I bolo ya milenge yi ndzi dyondzise leswaku loko va ku tlanga bolo ya milenge wa tiolola u endla leswaku miri wa wena wu tshama wu hlayisekile naswona miri wa wena wu tshama wu wu wu ololokile.

Ndzi tsakisiwile hi ntlangu wa rugby wa lembe ra twenty twenty three tanihileswi ti-springbok a ti tinyiketa ma ku tlanga hi matimba ni ku tlanga u nga hi ku seketelana tanihi ntlawa wun'we laha swi nga kondletela va ze va hetelela va va va wini, swi ndzi tsakisile swinene eka ntlangu lowu.

Hikuva yi pfuna vana naswona yi endla leswaku vana va nga ti tshuki va tihlanganisa na mhaka ya swidzidziharisi, ende yi endla leswaku ku vana va tshama va va va va va landzelela milawu ya xikolo kumbe ku landzela tidyondzo ta vona na ku na ku va va focus-a.

I ku va loko ndzi karhi ndzi endla leswi ndzi swi tsakelaka ndzi teka swithombe leswaku swi ta ndzi tsundzuka ku ri hi siku ra so hi lembe ra so hi n'hweti ya so ndzi tshama ndzi endla mhaka ya so leyi nga tisa ku tsaka emoyeni wa mina.

Va nga tlanga na vona na ku fana na mitlangu ya bolo na mitlangu liya ya ku tsutsuma va endla vutiolori va nga ha tlanga na vona.

Ya ntlawa hikuva loko mi tlanga mintirho kumbe ku endla xilo mi ri hi ntlawa na loko mi winile swi na ntlhontlho na ku tisa ku tsaka swinene.

Hikuva loko u ti hlanganisa kumbe ku ti endla leswaku u tlanga mitlangu hinkwayo leyi endlekaka ya ti-activities swi endla leswaku u va na a miehleketo ya leswaku u fanele ku vi na xidlodlo ende eku heteleleni loko u winile swa tsakisa swinene ene swi na dyondzo eka ka ka ka mhaka yeleyo.

I ku va va tirhisana ku va va tlanga va ri wun'we naswona munhu a nga kokeli tlhelo ari exe, kambe va va xilo xin'we va khomana va focus eka ku va va lava ku wina.

Loko hi tlanga bolo ya milenge hi hlangane na xipano xin'wanyana xa ku huma ka tiko rin'wanyana navona lavaya a va tile ku ta sapota xipano xa vona laha hi nga hlangana hi ri vanhu va lavantshwa hi ri vo hambanahambana.

Ka mitlangu ya ku fana na rugby, khirikete na volley ball na basketball yi dumile swinene ngopfungopfu loko swi ta eka matiko ya le handle hikuva va va va rhandza ku yi tlanga mitlangu naswona va na mitlangu na mavala ya ku tlanga mitlangu leyi ku nga fani na haleni ka hina matikoxikaya.

I ku va loko ni ri ku tlangeni ka mitlangu ndzi endla leswaku nkarhi wa so ndzi fanekele ku va ndzi ri ku tlangeni nkarhi wa so kambe ndzi fanekele ku va ndzi hetile leswaku ndzi va ndzi tikuma ndzi ri ekaya ku va ndzi va ndzi hlayisekile.

I ku va mi kota ku bula loko mi ri ntlawa naswona swi endla leswaku mi nga tshama tshami u karhi u hleketa loko u tshama u ri one kambe loko mi ri hi ntlawa mo hlekelela mi ba e swilo swo tsakisa leswi hlekisaka mi ti cinela na ku va mi ti hungasela.